Okubalulekile ukuthi ukwazi ukuhlanganyela kanye nabanye abagqugquzeli, mhlawumpe nakhe amavidiyo, iy'thombe njalo njalo, nama-blog nama-blog. Ukuze ukwazi ukuthola abaxhasi nokuthi njalo uhlezi usenkundleni zokuxhumana wenza amavidiyo, lokho kuzokwenza ukuthi ube nababukeli abaningi nabaxhasi basondele kuwena.

Mina nomlingani wami singasebenzisa umqhafazo noma SMS, okanye noma umnyalezo wokubhala ukuze sikwazi ukuxhumana, noma-ke singathenga isimu khadi yakuleyo ndawo leyo ukuze sikwazi ukuthenga idatha ngamanani aphansi ukuze sikwazi ukuxhumana ngaleyo ndlela noma amasevisi ezwi. Noma singasebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi mhlampe amahhotela, indawo zokuphunga itiye noma indawo zezivakashi.

Amafoni akudala uwaqhathanise namafoni amanje ukuthi isisindo amafoni akudala ayenesisindo, kanti amanje nje awucwephe kulula ukuwaphatha, uyabona? Nanokuthi kudala amafoni ayesetshenziselwa ukuthi sixhumane nje, sifonelane kuphela manje sesiyakwazi ukusendelana nemqhafazo kunama-ephu akhona. Sesiyakwazi nanokuthatha iy'thombe mafoni amanje, umsakazo siwulalela khona emafonini, sesikwazi ngisho ukubuka umabonakude emafonini ethu, into ebesingakwazi ukuyenza kudala.

Abaculi mhlampe engabaqoka kungaba abaculi abafana njengoSjava, abacululi abafana njengo-Big Zulu, abaculi abafana njengoKhetho, or abaculi abafana njengo Menzi, bonke la baculi bacula umculo wesintu, yebo wesintu. Umculo wabo mina uma ngiwulalela usuke unomyalezo nanokuthi basuke becula ngezinto vele thina esidlula kuzona, besinikeza ithemba, njalo njalo, iwona mculo hlampe engathi ngingathi akawulalele kakhulu.

Uhlelo olusha-ke oseluthulile kusiteshi uhlelo olokuthi siyisilanta noma sicela abantu abantu abaphuma ejele ikakhulukazi bezokhuluma ngohambo lwabo kuthi mhlampe bangena kanjani ebugebengwini, bazithola kanjani sebevalelwe ejele, imaphi amacala abawenza. Lokho sikwenza ngoba hhayi ngoba nakhu sibhebhethekisa ubugebengu kodwa ingoba sifuna ukuthi abantwana abancane balalele, ebese bathole isifundo nabo ukuthi ngelinye ilanga mawukuthi nabo bazibandakanya ebugebengwini isphetho ukuthi ijele, ikona nje okubalulekile.

Okokuqala, mhlampe engacwaninga mhlampe ukuthi iyiphi idivayisi akayidinga kakhulu, okwesibili mhlampe bese eya ku-inthanethi afike ayi-download-e, ebese eyayixhumanisa kanye nefoni yakhe ukuze izokwazi ukuthi isebenzisane kanye nefoni . Khona azokwazi ukubona ukuthi usebenza kanjani, iziphi izinto akumele azenze, uhlela kanjani usuku lwakhe, njalo njalo.

Ngingambonisa ngokuthi ngikhulume naye eceleni ebese ngiyambonisa ukuthi ibaluleke kanjani uvo lwakhe nombono owakhe kule phrojekthi le thina esiyenzayo sonke, nanokuthi angeke kuze kusisize noma kusisebenzele ukuthi angabi khona noma angabi ilunga elisizayo kwi-project yethu le thina esiyenzayo sonke. So, empeleni nje ngambiza eceleni sikhulume ngimubonise ukubaluleka kwakhe novo lwakhe kule phrojekthi le esiyenzayo, noma ngimnikeze umsebenzi azowenza yena ukuze sikwazi ukulekelelana.

Amathrendi mhlampe azayo ngawukuthi imshini eminingi noma amadivayisi amaningi mhlampe ingabe isikwazi ukusebenzisa i-AI lokho kuzokwazi ukuthi kwenza ukuthi impilo ibe lula, izinto zikwazi ukwenzeka kalula. Mhlawumpe singathola ukuthi nasey'tolo uthole ukuthi mhlawumpe la eSouth Africa sesiyakwazi umuntu akwazi ukuthi ayikhokhele yena ngaphandle kokuthi kuze kube khona umuntu ozomkhokhela njengasey'tolo. Kube nje ukuthi imshini eminingi uyabo, sisebenzisa i-AI kakhulu.